Ee dumelang ee, ke a pheha ke rekile data mona ya mashome a mararo hora e fetileng. Jwale e fedile ke one gig. E fela ka pele ke kene ke a download-a pina tse tharo e se e fedile. Jwalo, ka ipotsa hore e ka qetwa ke dipina tse tharo na hore e fele ka pele? Tjhehe ya loka. One gig e tlameha ho re qhoba ho fihlella matsatsi a mashome a mabedi kgweding jwale ena ya lona e fela ka pele ho etsahetse jwang?

Eya, motswalle data ena ya rona e last-e e fela ka pele mona. Jwale ke kene Facebook-u ka kena le wepesaeteng ka download-a dipina tse nne mme ya fela ka pele. E ne e le one gig. Tjhe, ke nahana ke di-App-e tsena tse ke di bulang di le ngata fonofonong ena ya ka. Ke butse Instagram-e, Facebook-u le WhatsApp. Jwale hore o boloke data tshwanetse o bule App-e e le nngwe ka nako, o se ke wa di bula kaofela. Ka hoo, o tla boloka data.

Eya mokgotsi o tshwanetse ho reka sim card-e sa Telkom. Ke yona e nang le data e theko tse fatshe. O tshwanetse o reke router o patala hundred ranta ka kgwedi. O thole seven gig ya motshehare o reke o thole seven gig ya bosiu. O sebedisa fonofono fela hoba ha wa tlameha ho sebedisa laptop-o kapa computer di ja data haholo ntho tsena. Mme ke eletsa bakgotsi ba sebedise Rain Wi-Fi. Data ya teng ke unlimited. Ha e fele.